Eyona nto ndiyithandayo ngokuqhuba iteksi kukuba xa ndinakhwele nabakhweli siye sithethe ngezinto ezenzekayo apha ebomini, uyaye ufumane iingcebiso ufumane ukukhuliswa nifumane nethuba lokuba ngaba nakhe ubuhlobo nabantu. Loo nto leyo ithi ikwazi intoba ngaba kube khona uncedo phakathi koodrayiva nabakhweli noba sekwenzeka ntoni na ngaphandle kodwa ukwazi umbona uba ngumkhweli lo ebekhwele kum ndiyamazi ungumntu onjani na.

Eyona nto endiye ndiyilangazelela kakhulu kukolula iinyawo ndikhe ndisezele umoya omtsha wangaphandle not owalapha ngaphaphakathi kwisithuthi esi bendiskhwele nokuya ke ezivenkileni ndizithengele izinto ezifana nezimuncumuncu kwakunye nenyama.

Kuyakunceda okokuba ngaba kuvuleke imiphunga yakho ukwazi ukusezela umoya omtsha ukwazi ukuziphefumlela kakuhle kukwalulo noncedo ekubeni ukwazi uzihambela loo mgama wakho nje ngendlela epholileyo amalungu omzimba akwazi ukuqina kakuhle, amathambo akho angasoloko ebophene ngenxa yokuhlala phantsi kwisithuthi oko nokuhamba nje ngeenyawo kuya yolula amathambo koluleke nomzimba.

Xa ngaba beza kubuya umva beyokulanda umntu esimshiye kwezitalato ezintlanu ezisemva, loo nto leyo iye itye ixesha labakhweli nokuba ngaba umkhweli ebefike ngexesha erenkini kodwa ukuba ngaba udrayiva abuyele umva ayothatha umntu loo nto leyo itya ixesha.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya eyona nto yayindonwabise kakhulu kwakukufumana isitulo esikufuphi nefestile apho ndandizokwazi khona ukujonga isibhakabhaka kofuphi ndisibuke, ndikhe ndibuke nendalo kabawo ndikhe ndiyincome. Loo nto leyo yenze intoba ngaba ndilonwabele uhambo lwam, ndonwabe ndingabi naxhala lezinto ezininzi, ndikhululeke nje ukuba ndisazi into yoba ndizawuyofika kakuhle kulaa ndawo ndiya kuyo.

Apho ndihlala khona abaqhubi beeteksi bakhe bavala iitekisi iinyanga ezisibhozo zonke kungakwazeki kukuba ngaba umntu aye apho afuna ukuya khona. Esikolweni bendisiya ngeenyawo. Xa ndihamba ngeenyawo iba yiyure enemizuzu engamashumi amane anesihlanu okuhamba ngeenyawo kutsho oko ukuba ngaba ebendihamba into engaphezulu kweeyure ezintathu ukuya kwezine ngemini xa ndisiya khona esikolweni. Loo nto leyo ke ibingabikho mnandi kakhulu ngoba kaloku ngamanye amaxesha ubufika udiniwe okanye ufika umanzi yimvula, okanye ufika utshile lilanga sele ubilile, unuka ungabi senamdla wakuqhubeka nemini.

Eyona nto bayixabisileyo nabayibeke phambili kukwenza imali, ngako ke baxolele ukuthutha abantu nokuba ngaba imoto leyo ayinayo ifestile ivulekile. Baxolele ukuyo kubathutha abant, nokuba ngaba imoto leyo apha ngaphantsi amalungu ayo alapha ngaphantsi ayabonakala. Baxolele ukuyobathutha abantu baxabise imali kunobomi babantu. Yeyona nto leyo yenza into yoba ngaba basilele ekugcineni iimoto zabo zikwimeko efanele indlela.

Ndingafuna ukwazi ukuba kuzokwenzeka ntoni xa ngaba abantu abayi ngela xesha letrafikhi baya ngaphambi kwela xesha neetrafikhi kwenzeke itrafikhi ephindaphindene kunale yakuqala, uba kuza kwenzeka ntoni, zizawuthi iziphumo zalo nto leyo.

Mhlobo wam, uyayazi into yokuba ngaba ukufa akunkqonkqozi, akufiki kutsho into yoba ngaba sendikhona. Nokuba ngaba sowundithembe kangakanani na uqhutyelwa ndim kodwa ndicela ulifake ibhanti ngoba asazi into esinodibana nayo apha endleleni. Oko kokuba kubekho ukhuseleko. Cela ulifake ibhanti uyawusuke ke ulikhuphe xa sele sikufutshane nalapho siya khona.